Re apara seaparo sa setso sa Sepedi empa ge nako e ntse e ya, batšha ba kile ba tsamaya ba ile go tšhentšha mofuta wa ka moo Sepedi se lebegang.

Mme le gone e se ke ya ba di-conference fela, re tsamaye re ile go apara le ka 'tsatsi la go keteka mokete wa ditso, di apariwa gape le ko manyalong, di apariwe gape le ko meletlong ya di-party gore batho ba se ka ba lebala setso sa bone.

Moaparo wa o nna ke bonang o le montle ke moaparo o apariwang e le roko, mosese o motelele ka tuku mme mosadi fa a apere jalo, o nkaparetse sentle.

Diaparo tsa setso tse dinnye tseo, ga di apariwe 'tsatsi le letsatsi, di apariwa ka tsatsi le go ketekiwang sengwe mme seo ga ke bone e le sesupo sa gore bana ba le bantsi ba bašwa ba apare diaparo tse dinnye gonne diaparo tse dinnye ga se selo se fela ba ka se tsayang ko dilong tsa setso, mara ba ikgethela go tseya moaparo fela. Why ba sa tseye mekgwa? Goreng ba sa tseye boitshwaro? Goreng ba sa tseye tlhompho?

Diaparo le fashion-e di ka moo di farologanang ka teng, di tshwanetse di be jalo gore re kgone go itse gore mang o wela mo setlhopheng se se feng mme mang o wela ko setsong se se feng gonne re kgone go tsamaya re ile go dumedisa batho le go bolela le bona go ya ka mokgwa o setso sa bone se o thabelang.

Mosadi o tshwanelwa ke go apara mesese e metelele, dituku, go supa gore ga e sa le mosadi, mosetsana wa tsela, ke mme wa 'lapa. O tshwanetse go apara kobo mo magetleng go fitlha mmele wa gagwe e leng tshupo ya go bontsha gore ga e sa le mosadi, ga e sa le mosetsana wa tsela.

Diaparo tsa setso gantsi di apariwa ko meletlong ya dikgosi mme le ko manyalong go bontsha gore go ketekiwa eng. Diaparo tsa setso tsa setswana tse ke di itseng, ke itse kgole, ke itse borokgwe ba setshiba mme ke itse gape le matlhau-tlhau.

Ke akanya gore go tlhomphega ga mosadi go tswa ka moaparo wa gagwe o leng ka gone mme le moaparo wa mosadi o supa tsela eo mosadi a itshwereng ka yone.

Diaparo tsa setso, ga gona sepe gope mo di fapanang le fashion-e mme ebile go dirilwe gore motho le ge a apere seaparo sa setso, a tshwanelwe e be e ka re o apere seaparo sa fashion, ga go na mo di farologanang.

Diaparo tse di farologanang di tlhotlheletsa thata gore re kgone go supa gore mosadi wa tsela ke o mofe mme wa lapa ke o mofe.

Go fapa-fapantsha diaparo go re rotloetsa thata le go agana re le batho gonne gopola gore go na le basadi ba eleng gore ba rata moaparo wa batho ba ba bontate, le batho ba bontate ba ba ithatelang diaparo tsa, moaparo wa batho ba bomme and-e seo se dira gore re le batho re kgone go tlhomphana and-e re treat-ane go lekana.

Phetogo ya history le economy e dirile gore tsela e basadi ba aparang ka yona e se ka ya ba tsela ya maleba gonne diaparo di kwa tlhwatlhwa ya kwa godimo tseo di nang le seriti mme tseo di senang seriti di ka tlhwatlhwa ya kwa tlase. Go tlhoka mebereko le ditšhelete go dirile gore batho ba iphitlhele ba apara diaparo tsa tlhwatlhwa ya kwa tlase, mme seo se ba fetola seriti.

Go tsaya dilo tsa fashion-e mo setsong go berekile e le tota gonne motho mang le mang o kgona go apara seaparo sa setso sa gagwe mme ebe a feleletsa a ba a le montle, a tshwanelwa.

Seaparo sa Setswana se e ne e le se se telele kgale, gompieno ke se se khutshwane se tla mo 'dimo ga mangwele mara mošwa o sa ntse a iphitlhela a apere setso sa kwa gaabo.

Diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso e le ruri gonne mme ga a apere, le ngwana ga a apere, go a bonagala.

Fashion-e e dirile sentle gonne batho ba kgone go apara setso sa bona. Batho ba ne ba apara setso sa bona ka malatsi a go keteka matsatsi a setso fela empa fashion-e e batho gore ba kgone go apara seaparo sa bona le setso sa bona 'tsatsi le lengwe le lengwe le eo ba ratang go apara setso sa bona mme seo se gopotsa motho gore ke motho wa setlhopha se sefe.

Dilo tseo di bakang kgotlhang mo setšhabeng sa gompieno ke moaparo o o tserweng wa dirwa wa fashion-e mme motho le ga a tsamaya mo tseleng ga re sa kgone le go bona gore ke wa lefapha le lefe.